Eyona ndlela ebonisa intlonipho kukunxiba izinto okanye iimpahla ezingazuveza inyama kwaye ndithwale entloko.

Mhlobo wam ngokwakwaXhosa umntu oyindoda akangeni endlini ethwele entloko. Ukungena kwakhe endlini ethwale entloko ubonisa ungabi nantlonipho kwakhe kubantu abadala.

Isinxibo sale mihla asinako futhe lingako kwisinxibo sesiNtu sotata abangamaXhosa ngoba abantu abangootata abangamaXhosa basanxiba ngohlobo lwabo lakudala.

Isinxibo sale mihla sibe nefuthe elikhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa ngoba abantu abangoomama bayakwazi ukuthatha isinxibo sale mihla badibanise nesinxibo sakudala kuphume into entle yesiNtu.

Mna ndikhetha imigidi apho ndiya kuthi ndinxibe imibhaco yam ndigaxeleke neentsimbi ndiqabe nokuqaba.

Ibhinqa elingatshatanga linxiba iimpahla ezinemibala eqaqambileyo. Ibhinqa elitshatileyo linxiba iimpahla ezimnyama.

Indlela elungileyo yeyokuba ibhinqa linxibe iimpahla ezingazuveza mzimba okanye inyama. Ayibukeki kakuhle into yebhinqa elineengalo namabele angaphandle.

Ezikolweni bekumele abantwana bafundiswe ngezinto zesintu nakumakhaya abo ngokunjalo. Kwaye kubanjwe iminyhadala ethile yesiNtu ukubabonisa ukuba izinto zenziwa njani.

Kubalulekile kakhulu ukuba usazi isiduko sakho. Xa usazi isiduko sakho uye uzazi ukuba ungubani, waphi, wazi nemvelaphi yakho.

Bantwana bam le into eniyenzayo ayilunganga. Lo mntwana unelungelo kwaye akukho nto imbi ngokuzibiza kwakhe ngesiduko sikamama wakhe, kaloku ukuzibiza ngesiduko sikatata wakho xa abazali bakho bathe bazimanye ngeqhina lomtshato.

Okokuqala ulutsha lwanamhlanje luyakwazi ukugqitha emntwini omdala lingakhange libulise. Okwesibini ulutsha lwanamhlanje alunandlela yokuthetha nomntu omdala. Okwesithathu ulutsha lwanamhlanje luya phendula emntwini omdala.

Mna andinguyanga umntu olandela izinto zesintu kakhulu, ukuba ndazi isiduko sakho kuphelele apho ndiyoneliseka.

Ulutsha lwakudala lwalubulisa xa lidibana nomntu omdala. Ulutsha lwakudala lwalumamela xa kuthethwa nalo ngumntu omdala. Ulutsha lwakudala lwaluthobekile limamele yonke into ethethwa ngumntu omdala.

Ngokolwazi lwam oluncinci xa kuthe kwehla esi sehlo kunyanzelekile ukuba kuxheliwe, kungxengxeziwe kubantu abaphantsi.

Mna ndingabafundisa umolo okanye umolweni kuba into yokuqala xa udibana nomntu kukubulisa kwaye ibaluleke kakhulu loo nto leyo.

Kona kulungile ukuba abantwana basazi isilungu kodwa ke isilungu sabo masiphelele phaa esikolweni, apha ekhayeni kuza kuthethwa ulwimi lwasekhaya.

Xa basekhayeni ndingaqinisekisa ukuba ndiya bafundisa yonke into ngemvelaphi yabo, ukuba ngoobani na basuka phi.

Umzekelo kuxa kuthe kwaabo khutshwa kweminye imizi kuyenziwa iintlambazandla kweminye imizi ayenziwa, kwaye nezilwanyana ezisetyenziswayo kwiintlabazandla azifani.

Ngokoluvo lwam bekumele ukuba kuhlalwe phantsi kuthethiswane kufikelelwe esigqibeni sokuba kuza kuqalwa ngeliphi na ikhaya.

Ndingathi into endiyifundileyo yinto yokokuba ngexesha lamandulo kwakuphiliswana ngabantu, kumnandi. Okwesibini, izinto zazifikeleleka ngaloo maxesha.

Akanalo ilungelo. NgokwakwaXhosa umntwana onelungelo lokwenza loo nto leyo ngumntwana wabantu abazimanye ngeqhina lomtshato.